Nna ke bona e se taba e mpe. Ke bona ele taba e hantle hore banna ba batle kenyehelo ha balekane ba bona ba tswa ho pepa hobane tjhelete eo ya yona UIF ya bapepi ya thusetsa ho thusa ngwana ka ditlhoko tsa hae. Ya thusa, o kgona, ngwana o kgona ho rekelwa ntho tseo a di hlokang. Jwalo ka ya mme, e kgona ho thusa ngwana ka tse a di hlokang. Ya ntate e ka etsa mosebetsi o jwalo hobane batho bana ba tsamaisana tsela akere ya ho hodisa ngwana. Ha ba fuwe dipehelo tse tshwanang, le tsa bo mme la di ka ba hodimo mare bo ntate ba be le dipehelo tsa bona.

Moreki o tlametse hore ha sebedisana le tsa tshehetso ya lefu, a sebetsa le rona jwalo ka ha re le batho ba tsa tshehetso ya lefu. Moreki o tlametse a eme hobane ha batla ho tlo kenya tletlebo ya tjhelete, tshwantse a tlise dipampiri le ditokomane tseo re tla di hlokang. Mme a etse hore a be le tsona ka botlalo, a tle le tsona di felletse hore re kgone ho mo thusa hore re tlohele, ra bona batho ba sebedisa tshireletso ena ya lefu ka tsela tse mpe. Ba etsa bobodu ka tsela tseo ba di etsang mme re batla ho qobella hore batho ba tlohelle ho etsa bobodu. Mme re batla dipampiri tse felletseng hore motho a be le tjhelete, mme e tla nka nakonyana taba eo.

Nna bothata ba ho fana ka koloi kene ke e sebedisa, ha kena bothata ka ho etsa jwalo. Mme ha ebe koloi ena ya bobedi ke koloi e ke e batlang, ke e batlang ka pelo ya ka, ke e batla. Ke ka kgona ho fana ka ena e nngwe ena hore ditheko tsa ho reka ena ya bobedi di be tlase. Mme ba kgone ho mfa koloi e ke e batlang. Yane, ke se ke utlwile hore na e tsamaya jwang? Ntho e nngwe le nngwe ya yona e tsamaya jwang.

Ntate wa ka hore a fetise tjhelete a itse account-ong e nngwe ya hae. O tlametse ho bula App-e ya banka, yona e founung mona. Mme a ba sala ditaelo tsa App-e hore o etsa jwang hore ha batla ho romela tjhelete o tobetsa kae le kae? A tsebe o tobetsa kae le kae? Mme a tsebe le account number ya hae, ae kenye ka, ae kenye ka kelohloko. A se kebe ae fosa hobane tjhelete e ka nna ya mothong o sele, mme a tsebe hore o romela bokae? a sebedise App-e.

Moreki hore a ntlafatse credit score ya hae, o tlametse a be le bo di-insurance, bo dintho tse a patalang kgwedi le kgwedi. Hobane batho bana ha o lo batla sekoloto, ba shebe hore na bo tabeng tsa bo di-insurance, di insurance tsa hao o di patala jwang? Mme o tla kgona ho patala sekoloto sena seo o tlo se etsang. Jwale ha o hlolwa ke di-insurance, ho tloba thata for wena hore ba kgone ho o kadima tjhelete. Mme for-e o lokise, hore o lokise taba ya hao ya credit score, o tlametse o lokise bo taba tsa bo di-insurance kapo o be le bo di-DSTV. Ntho tseo di patalang kgwedi le kgwedi, ba kgone o kgone ho ba bobebe hore ba shebe na o tla kgona ho patala kapa jwang?

Taba ya pele, nna ke rata motho ha a sa tsebe ho sebedisa metjhini a kope thuso ho batho ba sebetsang moo. Mme a shebe, ba ekaba security se apereng uniform-o ya mosebetsi, mme a kope thuso ho yena. Kapa a kenye karete ya hae bank-eng, a bale hore banka e batla eng? a kgethe puo ya e tsebang. Ha ebe o tseba senyesemane, a kgethe senyesemane a ba latela dintho tseo banka e di buang. A di latela ho fihlella a hula tjhelete ae batlang. Mme a tsebe PIN ya hae ya banka le hore tjhelete ae batlang, o batla bokae? Ha o tseba ntho tseo tse pedi tseo, ho bobebe hore o ka fumana tjhelete ya hao mane motjhining wa banka. Ho bobebe hore o ka e sebedisa, o bo tshwere le karete ya hao ya banka.